Nna nka sebedisa masiba ho tshela mesamong, mesamo ya ho robala, ka sebedisa masiba hape diphahlong, nka sebedisa masiba hape ho etsa dijo tsa diphoofolo ka ho a sila. Qetellong nka sebedisa masiba hape ho ala fatshe bakeng la diphoofolo hore ho be le mofuthu.

Nna ke nahana e le monahano o nepahetseng hobane ha batho ba batsho ba kgutliseditswe naha ya bona, ba tlo kgona hore ba iketsetse dijo tsa bona, ba be ba etse hore mesebetsi e be teng molemong wa batho ba batsho hape. E leng tshebedisano mmoho mme ka tsela eo economy ya Afrika Borwa e tla phahama haholo.

Ke dumela hore tsamaiso ya polasi, ke tsela eo borapolasi ba e sebedisang ho tsamaisa manane a polasi le ho rekota tsohle tse etsahalang polasing, ho ya ka diphoofolong le ho tla ka lehlakoreng la dimela.

Nna ke dumela hore technology ha ke se nkile sekgahla, Afrika Borwa ho tlowa temong, ho tla diphoofolong e tlo tla e etsa hore batho ba se ke ba ba le tsebo e felletseng ya ho iketsetsa mosebetsi ka matsoho a bona. Empa ka lehlakoreng le leng, e ntse e ka thusa ka hore e tlo thusa dimela hore di tlwaele mekgwa e metjha ya ho hola, mme di ntshe le meputso e lokileng ka hore di tiye mme ka hoo, di nyolle mmaraka ya ho rekisa le ho rekwa.

Basebetsi ba dipolasing ba Afrika Borwa ba na le tokelo tse latelang. Tokelo ya hore ba sebetse ka dihora tse lekaneng, ba patalwe mokgolo o lekaneng wa mosebetsi oo ba tlabeng ba o phetha. Ba na le tokelo hape ya hore ba be le tshireletso mosebetsing ka tsela eo, ba fuwe disebediswa le diaparo tse ba sireletsang mosebetsing eo ba o etsang ho qoba dikotsi. Ba bile hape ba na le tokelo ya ho qetela ya hore ba tshwarwe ka ho tshwana mosebetsing, ho se be le ba ratwang ho feta ba bang.

Nna nka eletsa rapolasi hore, a reke di-chemical tse bitswang di-pesticide ka Sekgowa. Pesticide tsena di sebediswa ho bolaya dikokwanahloko tse hlaselang dimela. Pesticide enana, o tla ikgethela hore na o tla e tshela dijalong tsa hae hodima mobu, kapa o tla e tshela metsing a tshellang dijalo tseo.

Jeme e ka sebediswa ka tsela ya hore e tlotse marotho, le ha ho jewa dijo tsa hoseng kapa e sebediswe ha o baka marotho mabakeng, kapo hona ha o bakuwa dikuku kapa tsona di-biscuits. Jeme e ka sebediswa hape ho etsa disoso tsa dijo, tsa dinama kapa tsona e tshelwe dinong tse bitswang di-cocktail.

Di-solar farms ke di-panel-e tse behuleng di le ngata bakeng se itseng. Mosebetsi wa tsona e le ho monya mahlasedi a letsatsi mme dia fetolela ho motlakase.

Nna nka eletsa rapolasi hore, a kgutlise basebetsi ba hae moo polasing ntle le ho sebedisa metjhini hobane, o tla thuseha ka hore o tla boloka tjheletenyana e le e itseng, ho feta ha sebedisa metjhini, metjhini ho ba ya robeha mme o tlo tlameha hore a kenyelletse tjhelete.

Nka eletsa rapolasi hore, a kgutlise basebetsi ba hae polasing ntle le ho sebedisa metjhini ho ba ho lokisa metjhini ke tjhelete e ngata ha e robeile, le ho reka di-petrol ke mesebetsi e mengata hore metjhini e dule e sebetsa. Le hona hape ha ka bitsa basebetsi ba hae ho tlo thusa hore a nyolle community ya hae le naha ya habo ka hore a ba batlele batho mesebetsi ba dikojwana mahetleng.

Difeme tsa dipampiri ka matsatsi anana ha di sa sebedisa difate fela, empa se di sebedisa dimela tse ding ntle le difate kapa di sebedisa masiba a dinonyana, mme ka tsela eo, bokamoso ba temo ya difate e tlo theoha haholo ho ba ha di no sebets jwalo ka pele.

Nka ba le thahasello e kgolo mosebetsing oo ha o ka iponahatsa ho ba, mosebetsi eo jwalo ka ha e se mosebetsi wa mehla le mehla ha ono tshwana le ha o sena mosebetsi hohang, mme ka hoo ke tla be ntse ke ithuta tse pedi tse tharo tsebo tse itseng, hona ka nako eo e tla be ke hlokahala ka yona, mme tla be ke ntse ke kgola hape mokgolo o itseng ho sa tshwane le ha ke sa sebetse hohang.

Bothata haholoholo bo teng metseng le metsaneng ya rona, ke hore batho ba ikgetha ka hore bona ha ba dumele hore meriana e tholahalang ya setso dinaheng ya fodisa. Ba bang ba dumela hore ya kudisa, mme ba bang ha ba dumele hohang hore ya fodisa hohang, mme ka hoo ha se hangata o ka tholang motho ha hae a lemme moriana wa setso. Hangata dingaka tsa setso ke bona ba inahanelang hore ke bona fela ba ka kgonang hore ba medise dimela tse jwalo, le hore e be bona fela ba kgonang hore ba fane ka dimela tse jwalo bathong kapa hona setjhabeng.

Batho ba rekisang dithepa tsa balemi, ba etse tjhelete e ngata haholo. Lekeno la bona le ba lengata ka ba ka la hore, tjhelete e ba e sebedisang ho reka thepa eo, ho tloha mose mawatle kapo hohle moo ba tla be ba reka teng ka sekgotho ha e no tshwana le tjhelete eo tla be ba rekisetsa balemi ka yona.

Nna ke bona e le monahano o hantle hore, rapolasi a inshore dijalo tsa hae, e le hore a thusehe ka hore ha ho ka ba le phoso etsahalang jwalo ka bo mello, kapo tsona difako ho ba maemo a lehodimo a ke se tsejwe ke mang kapa mang. Ha tshenyo e ka ba teng fela a kgone hore insurance e kgone hore e mo patalle tshenyehelo ya hae ka ho phethahala.

E ngwe ya dijalo tse jewang metse toropong, ke rosemary. Rosemary e thusa haholo jwalo ka ha ho thuwa ke dingaka. E thusa ka ho kokobetsa maikutlo, e thusa bomme ha ba ile nakong tsa bona tsa matsatsi hore madi a phalle hantle ntle le mahlaba. Hape hape, rosemary e sebediswa dijong hore dijo di hlabose.